Go ya ka pono ya ka, e ka nna melemo e e thusang thata, melemo ya go bereka ka tlhaloganyo. Go tokafatsa tlhokomelo le tlhaloso, go fokotsa matshwenyego mo tlhaloganyong, go fodisa boitshupego le boitshepo. Mmele ya mmele, melemo ya mmele, metshameko ya tsamayo jaaka metshameko ya fitness-e, di rotloetsa motsamao e thusa mo go tukiseng mafura le go tokafatsa motswako wa mmele, go tokafatsa seatla le leitlho, go tshameka metshameko e leng gore e farologane mo metseselegaeng.

Metshameko ya setso e nweletse thata mo lefatsheng lotlhe mo e leng gore dikokomana tse di tlang ko morago go botlhokwa gore di itse metshameko ya ditso tsa rona tse di fapologaneng. Ba kgone go itse gore ba tswa ko kae ebile ba ya kae. Metshameko e e nweletse mo setsong sa ka thata ke metshameko jaaka makgabe, dikoma jalo le jalo.

Metshameko e na le seabe thata mo go tseyeng karolo mo maphelong a rona, mo e leng gore re feleletsa e le gore re nna le kgatlhego e ntsi mo go yone. Dilo tse dintsi tse e leng gore di maswe re feleletsa re di katolola mme fela re feleletsa le re lebana le one metshameko mo botshelong ya rona. Re kgona go tirisano mmogo, re kgona go kganna le dikgatlhegelo le gore re kopanele dilo di le dintsi tse e leng gore ga re di itse re le batho.

Diteropo le barulaganyi ba mafelo ba kopana le dikgwetlho tsa go tshwana le ditshenyegelo tse dikgolo tsa madi go sa dirise mafelo morago ga tiragalo. Koketsego ya batho ka nakwana, ditlamorago mo tikologong go kgaogana le setšhaba, mme fela ba netefatsa gore tlogela boswa jo bo siameng mo setšhabeng sa selegae, tharabololo ya ditlamelo tse di tswelelang go rulaganya le baagi go aga dikgwebo le ditiro, tshireletsego ya tikologo.

Tiragatso ya setlhopha ke modumo wa ka kakaretso wa botswerere jwa setlhopa ka bophara mo e leng gore o akaretsa tirisano mmogo ya botlhe, kgwebo ya maikaelelo a le mongwe, tebego le tlolo. Selo se se dira gore tiragatso e nne bonolo ke ka ntlha ya go fokotsa diphoso, e aga boikanyego, e oketsa le lebelo la tshwetso.

E ka rotloetsa bašwa thata mo Aforika Borwa, bašwa ba ka feleletsa ba nna le kgatlhego ya gore le bone ba feleletse ba ipulele ditlhopha tsa metshameko e e leng gore e farologane mme foo ra feleletsa e le gore e re isa ko dinageng tse e leng gore di farologane. Le rona ra kgona go ka iponela ditšhono di le dintsi thata ra ikgapela dijana tsa mafatshe.

Ee, dilo tse di ikentshang bodutu motho a na sa ntse a le ngwana, di ile di a nna le karolo e ntsi mo botshelong jwa motho ke dilo tsa go tshwana le dikgati, diketo, morabaraba, di sekekotšhe le tse dingwe tse dintsi tse e leng gore motho o santse a ka di tshameka ke jaaka kgati, sekotšhe le skipping. Ke tse e leng gore di thusitse motho thata mo botshelong le gore motho o kgona go ikentsha bodutu thata ka tsone.

Ka matsatsi a go ikhutsa go na le motshameko o ke o ratang thata, ke motshameko wa dithini o e leng gore o tlolola mmele thata, mo e leng gore o ka feleletsa le wena o rata thata. Ee, go ne ke tshameka le ba lelapa laka o bone re itumetse thata le bo mapimpana re tshameka le bone.